Isiguli ngingaseluleka ngokuthi uma sithenga umkhiqizo we-detox, kumele siqikelele ukuthi lolo hlobo lomkhiqizo liyahambiselana yini nomzimba wakhe nokuthi sibheke futhi ukuthi ingaba yiziphi izimpawu noma umthelela omubi noba omuhle ezingawudala emzimbeni okufana nokuthi zibuye zikwenze ube nomdlavuza noma ube nesifo senhliziyo. So, ngakho konke lokho kumele aqale aye kudokotela ayobheka ukuthi ngomuphi umkhiqizo we-detox ofanele umzimba wakhe.

Lokhu ngingamkhumbuza ngokuthi kumele ngaso sonke isikhathi umchazele noma umtshele ukuthi uma eqeda ukudla kumele aphuze amaphilisi ngaso sonke isikhathi, isemini, isekuseni nantambama. Ukuthi njalo nje meqeda ukudla njengoba kudlika kathathu ngokujwayelekile, meqeda nje uthatha amaphilisi. Lokho kungadala ukuthi angakhohlwa. Nokuthi umbhalele phansi noma wenze efonini njengoba sekusebenziswa ubuchwepheshe, okuyi-reminder ezolokhu ikhala uma sokushaye isikhathi sokuthi aphuze amaphilisi.

Imitholampilo engomahambanendlwana ingasiza ngey'nsiza zokuhlela umndeni ngokuthi iphathe imijovo yokuhlela, noma amaphilisi. Nokuthi ukuze abantu abazokweluleka imiphakathi mayelana nokuqala umndeni. Nokuthi yiziphi izindlela ongazisebenzisa uma sowudinga ukuqala umndeni.

Izimpawu zokubona i-COVID-19 ukuthi isiguli isinayo noma asinayo, ukuthi kumele ku-check-e izinga lokushisa lwesiguli ukuthi ngaba liphezulu kangakanani noma liphansi kangakanani. Uphinde uhlole isiguli ukuthi asinalo yini, asinaso yini isifo sofuba ukuze uma singenaso ukwazi ukubona ukuthi ingaba lokhu kukhohlela asuke enakho kusuke kudalwa i-COVID-19 noma suke kungokunye. Uphinde ubuze mayelana nemuva lakhe ukuthi akekho yini umuntu oke waphathwa i-COVID-19 ake wasondelana naye. Lokhu-ke, ungakwenza ukwazi ukubona ukuthi ungaselapha kanjani leso sifo osuke simphethe esifana ne-COVID-19.

Yebo, kungaba yicebo elihle uma imitholampilo isebenzisa imithi yendabuko ngoba kwesinye isikhathi iyona esebenziswa abantu baseNtshonalanga, yize kona bengeke basichazele ukuthi yimithi yendabuko ngoba iqhamuka seyingenye indlela. Ezinye izifo ziyaye zelapheka kalula uma kusetshenziswa imithi yendabuko kunokuthi kusetshenziswe imithi yaseNtshonalanga. So, ngaso sonke isikhathi kumele sibheke macala wonke ukuthi ngeyiphi, lesi sifo sifanele ukwelashwa ngaluhlobo luni lomuthi ebese lowo muthi lowo wendabuko ukwazi ukuyohlolwa lapho ema-laboratory, lapho kuzobonakala khona ukuthi ingaba ukulungele yini ukuthi usetshenziselwe umntu.

Oh, sawubona gogo uMazibuko. Usuke wezwa kodwa ukuthi kunempesheni ebhaliswa ngabantu asebeneminyaka edlulile kwamashumi kwamashumi ayisithupha? Lana uyakwazi ukubhalisela leyo mpesheli uma ungase uye emahhovisi akarhulumeni lapho okubhekelelwa khona abantu abadala. Lapho-ke-ke, kumele uphathe umazisi wakho kanye nencwadi yekhansela, nencwadi yalana ohlala khona uma uhlala ngaphansi kwendawo yamakhosi. Lokho-ke gogo kuzokusiza kakhulu ukuthi ukwazi ukufeza izidingo zakho nokuthi uzinakekele, nokuthi uthole imali yokuya emtholampilo uma kufanele uye emtholampilo.

Ngithanda ukubingelela mphakathi waseMpola, ngibonge futhi ithuba lokuthi ngithole ukukhuluma nani mayelana nokulwa nesifo sofuba. Isifo sofuba-ke singalwa naso mphakathi ngokuthi siqikelele ukuthi ngaso sonke amanzi, ngaso sonke isikhathi ukuthi amanzi esiwaphuzayo ahlanzekile futhi anomsoco. Nokuthi ngaso sonke isikhathi ngaphambi kokuthi isiphuzo amanzi kumele siwabilise ukuze abulale wonke amagciwane asuke ephakathi lapho emanzini. Nokuthi singakhi amanzi lapho okuphuza khona imfuyo, kukhona ney'nkomo namangulube ukuze sihlale sisempilweni.

Okungenziwa ukuze kugwemeke ukukhulelwa kwabantwana abasebancane noma abamantombazana ukuthi kukhulunywe ngalo ucansi esikoleni nasemakhaya, bafundiswe kabanzi mayelana nemiphumela yokuthi wenze ucwansi olungavikelekile. Lokho kuzoholela ekuthenini abantwana noma amantombazane asemancane azi ukuthi uma wenza ucansi olungaphephile uzothola imiphumela ethile. Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi kumele behleli befundiswa, belulekwa ngaso sonke isikhathi ukuthi ingaba yimuphi umphumela omubi wokwenza ucansi olungavikelekile.

Ezinye izingxenye ezibalulekile engingazihlanganisa ukuze isiguli sikhuthazeke ekubambeleni emithini elwa ne-TB ukuthi usichazele kabanzi ngemiphumela, noma ngomthelela omubi ongasuke udaleke uma engayidli imishanguzo ye-TB. Nokuthi ingaba izonqobeka kanjani isifo se-TB uma edla kahle imishanguzo yakhe.

Akufanele intsha ivunyelwe ukuthi ilawule inzalo ngaphandle kwemvume yabazali ngoba yonke into eyimikhiqizo inomthelela omubi nomuhle. Ngakho-ke, kumele kuqale kuvunyelwane nomzali uma ingane ifuna ukuthi ilawule inzalo yayo ngoba lokho kungadala ukuthi ekuhambeni kwesikhathi igcine ingasabatholi abantwana nhlobo, ngoba isuke isebenzise umkhiqizo noma into yokulawula inzalo engahambiselana nomzimba wayo. Ngakho, ngaso sonke isikhathi kumele umzali abe khona ukweluleka ingane futhi ayinike izeluleko ezilungile ezizohambisana nempilo yakhe.

Urhulumeni nama-NGOs angabamba iqhaza elikhulu ekusizeni abantu abaphila nokukhubazeka ezindaweni ezikude ngokuthi basondeze izinsiza zokuzisiza emphakathini ezifana nemitholampilo, izibhedlela, indawo yamaphoyisa, iy'ndawo zokufundela nokuthi uhulumeni akhe izindlu zangasese ezizolungela ukuthi zikwazi ukusetshenziswa ngabantu abasuke bekhubazekile. Nezindlu, abakhele izindlu ezizoba sesimweni esizokwazi ukuthi bakwazi ukuzisebenzisela bona ngaphandle kokuthi basizwe. Ngakho, uhulumeni angalekelela kakhulu lapho nama-NGOs, baphinde futhi babeluleke ngokomqondo ukuthi ukukhubazeka akusho ukuthi ukuphela kwempilo noma usuke ungafanele ukuphila.

Izinselelo abantu abasha ababhekana nazo ekuthuleni izinto zokuvikela inzalo ey'ndaweni ezasemakhaya ukuthi basuke benovalo lokuthi uma beya emtholampilo beyocela usizo mayelana nokuvikela inzalo, ukuthi basaba ukuthi indaba le yabo yokuthi sebevikela, sebezibandakanya kanye kanye ngokocansi nabantu besilisa ukuthi izosabalala umphakathi wonke ebese umuntu ethathwa ngokuthi akaziphethe kahle. Kanti usuke ezivikela ukuthi athole ingane engakakulungeli ukuthi abe nayo. Lokho kwenza, kudala ukuthi kuze kuholele ekuthenini iy'ngane zikhulelwe bese zihushula izisu ngoba zisuke zisaba ukuyocela izivikela-nzalo ezindaweni zasemakhaya yasemtholampilo.